Kwi-UIF kudingeka i-UI nineteen, ikhophi ye-ID, ne-certificate of service.

Uma kufanele ngithumele imali esihlobene esisesigodini esikude, ngingakhetha ukusebenzisa i-Shorprite mini market ngoba iyona engcono iyathembeka futhi kunale yokuthi nginikeze umuntu ongahle ahlale engafiki, angafiki nayo leyo mali.

Kulo mshwalense engikucabangayo ngiyacabanga ukuthi abantu abangazithola inzuzo abangayithola ukuthi siyamgcwabela, sithenga ibhokisi, silethe ne-transport, siphinde sishiye nemali ukuthi umndeni wabo unakekelwe mase bahambile. Siphinde sikhokhele iy'ngane isikole zize mhlawumbe zifike ko-eighteen or zize ziqede isikole. Sizithengela lokho ezikudingayo esikoleni okunye.

Ngokwazi kwami izinkampani ziyayikhokhela inkokhelo ye-UIF ukuze abantu bakhokhelwe mebesephelelwe umsebenzi.

Ngiyacabanga ukuthi kunomthelela ebantwini ukuthi basebenzise imali yabo kangcono ngoba nabo basuke befise ukufana naloyo muntu loyo othola iziqu ngokuphatha imali yakhe kahle.

Uma umuntu eseshonile uyafona ufonele inkampani uma usuqeda ugqwalisa amadokhumenti ashoyo ukuthi loyo muntu usushonile futhi ubungathandi uku-claim-a. Mesekwenzekile lokho imali ingathatha iy'nsuku ezintathu ukuthi ingene ukuze ikhone ukuncedisa nasemgcwabeni kanye nezinye izinsiza ozozidinga kuleyo process.

Hheyi, kungiphatha kabi-ke ukuthi iphrimiyamu yami izokhuphuka ngoba manje imali engiyenzayo angeke ize ilunge ukuthi ngikhone ukukhokhela zonke lezo zinto lezo. Ngapha nginezinye izidingo ezifikayo khona kuzoba inkinga kakhulu.

Ukuba ne-ephu yasebhange kwenza impilo ibe lula kakhulu ngoba yonke into engiyidingayo ngiyakhona ukuyenza emakhalekhukhwini. Asikho isidingo sokuthi ngize ngiye ebhange. Uma ngabe ngifuna ukuthumela imali ngisebenzisa lona ucingo. Uma ngabe ngifuna ukuthenga ugesi ngifuna ukukhokhela amanzi nezinye nje izinto engifuna ukuzikhokhela ngivele ngisebenzise ifoni. Ngakho-ke ukuba ne-ephu efonini kwenza impilo ibe lula nje ngenye indlela.

Into ongayizuza kule mali ihlezi khona uma uyidinga futhi uma ngabe kuyenzeka le mali ilahleka kungelona iphutha lakho. Wena eyakho imali ivikelekile le imali yebhange awukweleti ibhange uma ngabe kunjalo. Bona kuyasiza nje ukuthi mhlampe uma ngabe uhambile usedolobheni khona okuthengayo bese uyashodelwa le mali iyakhona ukuthi ivale yonke leyo nto leyo. Ukhone ukukwenza lokho odinga ukwenza ngaleso sikhathi. Uma uma uqeda ubuye uzoyikhokha ingenawo ama-interest.

Eyi ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi ngikhonile ukuthi ngikhokhele zonke izikweletu enginazo kanye nekhadi lami le-overdraft. Ngizizwa ngikhululekile kakhulu ukuthi imali engizobanayo inyanga ezayo ngizokhona ukwenza konke engikufunayo ngayo yonke leyo mali. Ngizobe ngingakweleti muntu.

Ngizizwe ngiphoxeke kakhulu futhi ngiyazisola nje ukuthi imali yami bekade ngisaphi ngoba ngingahle nje ngingasayitholi mese ngiyidinga. Ngiphoxekile nje umoya wami awukho awukho endleleni elungile. Ngifuna ukulanda imali yami nje namuhla lokhu.

Izici engingazenza ukuthi ngibuke ukuthi lawo maphrimuyami lawo akhona ukukhava abantu abangakhi? Ngiyakhona yini ukuthola imithi? Zingakhi iy'bhedlela engikhona ukuya kuzona? Imithi engakanani le engikhona ukuyithola? Odokotela abanjani laba engikhona ukubahamba? Izozona izinto engingayibuka lezo uma ngabe sengifuna ukukhetha lawo maphimuyamu lawo mabili.